HIV le go thibega pelegi ka ba go berekisa sa dikobo le go tlhabela six months injection e ba e bitsang ba re ke Depo. dikgwetlho le seabe di dintse tse e leng gore santse ya rona e kgone gore e fete mo go tsone e re rute go tswa ko sekolong, mo meberekong, go nne le di porogerama le mananeotema a e leng gore a tsamaisana le go thibega pelegi, go rutiwe le bana ba ko tlase ba ko sekolong ba itse ka tiriso dikobo le go itse ka gore ba simolola yang go e thibelega ka malwetsi a a .

Ditsela di ka nna dintsi tse di ka amang bagadi le bana mo boitekanelong jwa tlhaloganyo ga ba sotlegile. Mme e yone puso ga e tseye matsapa a gore e leke gore ba e leng gore ba dira ditiragalo tse di maswe re ba otlhaye, re ba ise kgotlhatshekelong, mme ga, ga morago e ba tswalele. Re bone le gore batho ba e leng gore ba ba etsa tsone di di.

Tshotlakalo ya basadi le bana e a diragala mo lefatsheng mme ya ba senya mo ditlhaloganyong ka gore re tshwanetse re itse gore ga o bona selo se se maswe se diragala le ga o gola o gola ka sone, dinako ga ntse di tsamaya o iphitlhelela le gore le wena o mo kgatelelong ya tlhaloganyo mme ke bona nkare ya rona le Aforika Borwa ga ba tseye dikgato tse di maleba kgatlhanong le ba, ba e leng gore ke bo motswasetlhabelo ba ditiragalo tse di yalo. Mme le badiri ba dikgato tse di maswe tse morago ga ditiragalo tse di maswe tse o bona ba ntse ba tsamaya-tsamaya mme ba bangwe ba feleletsa ba e le gore ba tsweletsa ba ama ba bangwe ba e le gore ba mo setšhabeng mme ke yone kgang e leng gore ke batla go itse ka yone gore goreng ba sa otlhiwe sentle ga e le gore ba dira se se maswe.

Se se bakang kgethololo eo ke gore batho ba tseiwa ka e le gore ga ba fella go na le mo e leng gore tshwanetse go felele teng. O kry-e le gore ditiro tse dingwe ga ba fiwe ditšhono batho ba e leng gore batho ba na le bogole. Batho ba na le bogole mo e leng gore ke bogole ba tlhaloganyo ga ba tseiwe tsiya, ga ba fiwe le support-o e e leng gore ba yo e tlhoka mme ke nagana gore ga go ka tsenngwa dithuto re rutiwe go tswa ko bonnyaneng, ko dikolong go nne le di-subject, dithutwana tse e leng gore di deal-a ka go bokotsi, di deal-a le ka go tlhaloganya batho ba e leng gore ba na le bogole bo e leng gore a farologane mme re tshwanetse re rutiwe gore bogole bo motho a nang le bone ke ba eng, bofeng, bo bitsiwa mang mme ene remo thusa yang motho yo bophelo bo nne botoka.

nka se dirang ke go netefatsa gore re fokotsa palo ya batswantle re kgakgamatse le molao kgatlhanong le bona. Bano ba mo Aforika Borwa bone re nerefatse gore ba ba rekisang meriana ba ba rekisang melemo le ditlhare ba tshwere makwalo pampiri a a netefatsweng go diriwe le bo nnete ba gore batho ba ba tshwereng meletlo eo le meriane eo ba rekisa one e siameng go shebiwe di date, go shebiwe di expiary le gore ke dilo tse di dirilweng mo gae kapa di tswa ko ntle.

Sa botlhokwa ke thuto, ke dumela mo thutong thata. Re tshwanetse go ruta batho ba rona gore mafelo a boitekanelo ke mafelo a e leng gore a thusa ba botlhe, le bone ga ba tlhoka thuso ba ya ko mafelong ao le ditirelong tsa boitekanelo. Mme sa bobedi ke gore re tshwanetse re tiise mo go tshwaraganeng jaaka re le batho re thusaneng, re tsamaisaneng re bontshaneng gore bogodu le boferefere bo ka se re fedise gope. Tshwanetse re itse gore boferefere bo isa ikonomi ya rona ko tlase le dikgwetlho tse e leng gore re kopana re ntse re tsamaya le tsone ka dinako le dinako.

Thekenoloji e ka nna le seabe sa go thusa le go netefatsa gore ba ditleliniki le dingaka tsa setso ba berekisana mmogo. Dilo di dintsi jaaka mafaratlhatlha, bo di-TikTok, Facebook mo e leng gore dingaka tsa setso ba ka dira tsone di-video mo ba rutang badiri ba ditleliniki go oka malwetsi a a ritseng mo balwetsing. Mme mmogo le bone ba ko ditleliniking ba ka dira le tsone di-video kgotsa dikgatiso mo e leng gore ba tlhalosa ka go ruta batho le bone dingaka gore ba oke yang batho le gore malwetsi a a ritseng a alafiwa yang go boloka le madi, go boloka le batho, go boloka le setšhaba.